Mna ndicinga ukuba ayingombono omhle lowo, ngoba abantwana abancinci angeke ukwazi ubagada lonke ixesha ukwenzela into yoba uqiniseke into yoba le Wi-Fi bayisebenzisa ngendlela elungileyo na. Ngoba zikhona ii-website ezithile abantwana ekungafunekanga baye kuzo kwaye xa bezawukwazi ke ngoku into yoba bafikelele kuloo Wi-Fi izawuba yingxaki, ngoba njengomzali awuzukwazi uqinisekisa into yoba abantwana abayi kwezo website bangavumelekanga ukuthi baye kuzo.

Ikhona iNetflix ethi xa ibhatalwa ibhatalwe kuthiwe izawusebenza mhlawumbi kwii-device ezithile ezinintsi. Umzekelo, ungakwazi into yoba ubukele kumabonakude, ungakwazi ukuthi ubukele kwi-laptop, ungakwazi ukuthi ubukele kumnxeba wakho. Ngoko ke ndingaqinisekisa into yoba le ndiyibhatalayo iza kwenza into yoba umntu ngamnye akwazi into yoba abukele into ayifunayo ngexesha lakhe endaweni yakhe. Umzekelo, uba ukhona umntu endifike eyibukele kumabonakude into ayithandayo, mna ndingavele ndiye mhlawumbi kwindlu esecaleni okanye ebucala ndibukele mhlawumbi , ndingabukeli kumabonakude ngoba kukho umntu oseyibukela kumabonakude, ndisebenzise umnxeba wam ukubukela loo nto ndifuna uyibukela.

Nam sekhe ndachatshazelwa lolu hlobo lobuqhetseba kodwa ndaye ndancedakala ngoba ndakhawuleza ndabubona ndakwazi uba nditsalele umnxeba ebhankini yam ukwenzela into yoba bakwazi umisa iakhawunti yam kungabikho mntu ozawukwazi uyisebenzisa.

Mna xa ndinokwenza le, le phasiwedi yeWi-Fi ndingasebenzisa iphasiwedi endidla ngoyisebenzisa kwezinye izinto. Umzekelo, ndingasebenzisa iphasiwedi endiyaziyo into yoba andizuyilibala, mhlawumbi endiyisebenzisayo ukuvula umnxeba, ndiyazi into yoba iyahambiselana neWi-Fi. Ndingakhethi iphasiwedi eyohlukileyo kwezinye iiphasiwedi endidla ngozisebenzisa.

Kunento ekuthiwa yi-UP. I-UP iyanceda into yoba xa kumke umbane ukwazi uba uqhubekeke ukusebenzisa izinto ezisebenzisa umbane usebenzisa i-UP. Ngoko ke zikhona iindawo eziyithengisayo i-UP, ndingakhangela kuzo ndijonge endizawukwazi ukuthi ndiyithenge, ukwenzela into yoba xa kumke umbane ndiyazi into yoba iWi-Fi yam izawuqhubekeka isebenze.

Ndingakhathazeka kakhulu ngoba izandilibazisa laa nto ekusebenzeni kodwa zikhona iindlela endinozama ukuthi ndenze ngayo ukwenzela into yoba iWi-Fi le ikwazi usebenza ngokukhawuleza. Umzekelo, ndingacima ndiphinde ndiyilayite ndijonge into yoba isazawucotha na.

Ndingakhetha inkqubo yesihloko esizawuthetha ngezenkolo nethemba ngoba ndicinga into yoba abantu zinintsi iinto abajongene nazo kwaye balahlekelwe lithemba. Ngoko ndingabakhumbuza into yoba ithemba lisekhona, ukhona uMsindisi onokwazi into yoba asincedise kwezi ngxaki ukuthi sikwazi ukujongana nazo. Sibe nalo ithemba, kubekho umntu esikwaziyo ujonga kuye asinike ithemba, endaweni yoba siphile ubomi obungenathemba.

Ndicinga uba into anoyenza urhulumente kukuqinisekisa into yoba wenza into yoba ibe khona okokuqala idatha leyo yamahala. Okwesibini, xa seyikhona kube nendlela azawukwenza ngayo ukuthi wonke umntu nosezilalini nosedolophini akwazi into yoba akwazi ukuxhumana, ayifumane naye inyhweba yoba ayisebenzise naye idatha yamahala.

Ndicinga ukuba ngumbono omhle kakhulu. Ngoba abantu bebesebeyisebenzisa ngendlela engalunganga indaba yeNetflix, ngoba bebenikezelana. Umzekelo, umzi omnye ubukwazi ubhatala iNetflix ogqiba emveni koko basebenzise iphasiwedi enye kwimizi emihlanu kodwa mnye umzi obhatalayo. Ngoko ibizawutshonisa laa nto inkampani yakwaNetflix. Ngoku ndicinga uba ngumbono omhle kakhulu ukwenzela into yoba umzi ngamnye ukwazi ukuthi uzibhatalele eyayo iakhawunti yeNetflix.

Yimeko ebuhlungu kakhulu le kwaye yimeko exhaphake kakhulu, ngoba isikakhulu xa sithenga idatha sithenga idatha ezawuthi iphele mhlawumbi ebusuku. Kodwa ke imeko le yimeko enolungiseka, ngoba into endinofane ndiyenze ndingazama uba ndiboleke idatha xa kusenzeka into yoba ndibe mhlawumbi okwangoku andinayo imali yokuba ndithenge idatha.